Kanintsi iinkqubo ezikumabonakude aziyibonisi ncam, abayichani nyhani impilo yaselokishini. Kakhulu amabali esiwabukela kumabonakude awabhalwanga ngendlela ekuyiyo, okuyinyani, esiyiphilayo elokishini. Kodwa iinkqubo ezifana nee-documentaries iba zizo ezichanayo kuba basebenzisa abantu abahlalayo elokishini. Kumabali kusetyenziswa ii-artist kwaye basenzela amabali lawo abafuna ukuba bathengise inkqubo yabo sikwazi ukuyibukela.

Kaninzi abantu ababuyela ezilalini ngabantu ekubeni apho ebehlala khona edolophini, uhlala khona ngenxa yomsebenzi kodwa usashiye emva abantwana, umfazi kwaye nabazali bakhe. Kungako xa bethatha umhlalaphantsi bafuna ubuyela emva ekhaya. Abanye abantu benza ngokuba apho bahlala khona ngenxa yomsebenzi izindlu abahlala kuzo abazithenganga, ngoko kwenzeke ukuba xa esethe ahlala phantsi ngenxa yokuba ngeke ngeke asaphinda abe nemali engenayo qho nyanga, ubuyela emva ekhaya apho azawuphila khona engabhatali irenti.

Hayi, andinalo ibali elichulumancisayo kuba andinayo iekspiriyensi yokuba selalini nemfuyo.

Imeko enyanzela ukuba abantwana bakhuliswe ngoomakhulu ngamanye amaxesha kukuba abazali besebenza kude kwaye apho basebenza khona bengekho abantu abangakwazi ukuba babajongele abantwana. Kwaye kweli lixa esiphila kulo abantwana bayabiwa, abantwana abakhuli ngendlela elungileyo yokwazi imithetho xa abazali besoloko bengekho besemsebenzini. Kwaye ukukhuliswa ngoomakhulu abazali benethemba lokuba umntwana uzawukhula enembeko, uzawufundiswa amasiko, afundiswe impatho, bazawukwazi ubana bafundiswe nokuba ngabantu abanee-responsibilities njengokuba oomakhulu ngabazali babazali babo.

Ilali yethu ilima iitapile netumato. Ezi ziqhamo zibalulekile kakhulu elalini yethu kuba sizithengisela iivenkile ezinkulu apha ekuhlaleni naseMzantsi Afrika jikelele. Kwaye amathuba omsebenzi maninzi nee-farm siqashe kakhulu abantu, imisebenzi isoloko ikhona. Iitapile neetumato ziziqhamo ezibalulekileyo empilweni yabantu kwaye zixhaphakile, zisetyenziswa kakhulu naseMzantsi Afrika jikelele.

Imiyalelo ephiwa umfazi otshatileyo ibalulekile kakhulu kuba inesidima impatho yakhe kuba ekufuneka ekhusele usapho lwakhe, indoda yakhe, nomtshato wakhe. Indlela abaxelelwa ngayo ukuba banxibe yindlela ebonisa isidima eluntwini nasezilalini kwaye umfazi ubonwa njengomama efuneka ukuba akhulise abantwana ngembeko. Umfazi ongekatshati usabonwa eseyintombazana kwaye isinxibo sakhe asinamithetho imingako kuba nendlela anxiba ngayo yindlela eza yenza ukuba mhlawumbi ngelinye ilanga akhethwe yindoda uba ize imtshate.